Ingoma engisayikhumbulako ebegade iculwa ngeenkhathi zomdlalo esikolweni ngeyokuthi, niyaba saba na hayi asibasabi siyabafuna!

Ngicabanga bonyana ingoma ethi angekhe saphela amandla ingabakhuthaza abentwana kobanyana bangapheli amandla.

Awa, awukho umdlalo ekhengezwa ngawo.

Ngicabanga kobanyana kungombana bafuna abentwana bajayele amatatawu amakhulu basese bancani.

Ngicabanga bonyana le yokweqa intambo nayo ingafakwa eenkolweni, ngombana kunabanye abentwana eenkolweni abanawo amakghono wokudlala yona leyo ntambo.

Ngicabanga kobanyana fanele idluliselwe esizukulwaneni nekwesizukulwaneni ngokwekambiso yesintu.

Imidlalo yendabuko midlalo edlalwa babantu boke, lokha nabafuna ukuzijabulisa ngokwezemidlalo.

Iqakathekile ngombana ikhuthaza abentwana, ngokobanyana bakghone ukubona amakghono wabo kiyo yona le imidlalo. Begodu lokho kungabasiza nokobanyana bangayi eendakamizweni namkha benze izinto ezimbi emphakathini.

Imidlalo yendabuko edlalwa endaweni yangekhethu ziinketo, yintambo kanye namabhlegana.

Ibahlanganisa ngombana abantu bayeza bazokudlala boke begodu bajabule.

Ilutjha lifunda kobanyana uyakghona umumuntu kobanyana ujabule, ngaphandle kokwenza ezinye izinto eziphumileko endleleni.

Kubalulekile kobanyana kufundise imidlalo yendabuko ngeenkolweni, ngombana umntwana uzokukghona ukubona ikghono lakhe asese mncani.

Imidlalo yendabuko ihluke ngokobana lokha. Imidlalo yendabuko ihluke ngokombana imidlalo yanje seyifaka hlangana izinto ezinengi, elokuthi lokha ngeenkhathi zakade bezingafakwa emidlalweni.

Iye, ngicabanga kobanyana imidlalo yendabuko ingadlalwa emaphaliswaneni, ngombana midlalo emnandi begodu ngicabanga bonyana nabantu bangayithabela.

Imidlalo yendabuko ikusiza umuntu kube nomzimba, ngombana ugijima gijima kanengi begodu lokho kuzokusiza ngokuthi wakhe umzimba wakho.

Indima edlalwa babantu abadala ekufundiseni ilutjha ngayo yona imidlalo le yendabuko, ngeyokuthi babafundise begodi baqinisekise kobanyana laba ababafundisileko nabo bazokufundisa abanye abezako.

Umthetho munye womdlalo wendabuko engiwuthandako ngewokobanyana ngewokupaka amathini. Amathini la ngewokupaka amabhlegana, amabhlegana lawo nakangawa kutjho ukuthi kumele uthome phasi uwapake woke amabhlegana.

Ngapha ngekhaya bakhona abantu abangayithatheli phasi begodu bakhona abantu abayithathela phasi.

Awa, akekho.

Angicabangi bonyana leyo imidlalo ifanele abantu bekadeni kwaphela nathi ilutjha singayidlala le imidlalo, ngombana singafunda okunengi kiyo.

Ngicabanga bonyana ngombana abantu abayithatheli ehloko, namkha bacabanga bonyana midlalo engekhe ibajabulise bababantu.

Ngicabanga bonyana kungenzeka bonyana ibangwa kutlhayela kwemali begodi kelinye ihlangothi kungombana isoziswa ngabomu.

Iye, lokhu ukulimala, ukulimala nawuphuma amaduma ngemva ngemva kokudlala umdlalo wentonga, kunomthelela omkhulu wokobanyana abantu bangayithandi le imidlalo.

Mina awukho umdlalo ebengiyikutani ngakiwo, ngombana azange ngathola ithuba lokuthi ngiyidlale le imidlalo yendabuko.

Ngicabanga kobanyana umuntu okumele aqinisekise ukuthuthuka kwemidlalo yendabuko, sigodlo se-arts and cultural recreation.

Ngicabanga bonyana ngebemidlalo laba ekufanele babeke imithetho yendabuko.

Ngicabanga bonyana laba ekumele babeke imithetho ngilaba abaphethe zemidlalo.

Ngicabanga bonyana akwenziwa ziindawo abakhulele kizo, kwenziwa kutlhayela kwelwazi.

Awa, imidlalo le ayiphathisi ihloko ikinga kukobanyana abantu abanengi abanayo, abanalo ilwazi ngayo yona le imidlalo.

Iye, ukudlala, ukudlala kwayo lemidlalo bukhuwa kungaphula umthetho wesiko, ngombana le imidlalo itjhidelene khulu nesiko so kumele idlalwe ngendlela efaneleko.

Awa, angicabangi ukuthi iyaninana, ngombana yoke into la emhlabeni ineengaba ngeengaba, so lokho kutjho kobanyana nasele ulisokana kumele utjhidele abanye.

Ngicabanga bonyana abantu bangaphuma ngobunengi, ngombana ngiyacabanga bonyana abantu abanengi bangathanda ukwazi ngayo yona le imidlalo.

Ngicabanga kobanyana lokho kuhle, ngombana lokho kutjho ukuthi umuntu uzokuhlukaniseka kuhle nasele amdala elutjheni. Nawumumuntu nawe ukghona ukubona ukuthi lo akasekho elutjheni, lo sekamfazi wakwabantu.

Umsebenzi wokuzilibazisa kulokha uthole umsebenzi wokuthi uwusebenze ukuze ukwazi, ukulibala ezinye izinto ezikutshwenyako emkhumbulweni namkha epilwenakho.

Umsebenzi engiwuthandako wokuzilibazisa ngewokuqhina abantu iinhloko.

Umsebenzi lo wokuzilibazisa sekusikhatjhana ngawuthoma, ende ngawuthoma ngombana ngibona kobanyana izandla zami zingakghona ukuwenza lo msebenzi wokuzilibazisa.

Kuqakathekile ngombana lokho kuzokusiza ngokuloko ucabanga ngezinto odlula kizo nezinto ezikutshwenyako emkhumbulweni namkha epilwenakho.

Ngithanda ukuzidlalela ama-games, ngombana alula umcabango wami.

Kulokha nangithumbako nangidlalako ama-games.

Ngitlhoga idatha elaneleko.

Ngiwenza ngingedwa kodwana ngingawenza nabanye abantu. Kodwana ngiyakghona ukuthi ngiwenze ngingedwa.

Ngiwenza emini namkha ngiwenza entambama, ngombana vane ngifuna ukuphumuza umkhumbulo wami izinto ebegade uzenza emini.

Ngifunde ukuberegisa umcabango wami ngendlela edlulileko, begodu ukucabanga ngaphambi kobana ngithathe iinqumo.

Iye, uqakathekile ngombana uyangisiza ngeendlela ezinengi.

Ngizizwa ngikhululekile emzimbeni begodu nemcabangweni begodu ngizizwa ngijabulile.

Ujayelekile ngombana ngicabanga bonyana abantu abanengi bayawudlala lomdlalo wami wokuzilibazisa.

Iye, ngingathanda ukufundisa omunye umuntu, ngombana ngithemba kobanyana naye kuzomsiza ngendlela umsebenzi lo ungisiza ngayo.

Ngingazifundisa ukudlala i-tennis, ngombana i-tennis ngenye yemidlalo engithanda, engiyithandako begodu engingathembela ukuthi ngifunde ukuyidlala.

Omunye womngani wami uluka abantu ihloko, njengomsebenzi wokuzilibazisa.

Awa, umdlalo wami wokuzilibalisa awutjhuguluki.

Okuthabisako kukobana ngikghona ukufunda, ngikghona ukufunda, ukucabanga msinya begodu noku-solver iinkinga.

Ubudisi engiqalana nabo kukobanyana, ufumana kesinye isikhathi ngitshwenywa yi-network.

Awa, angithandi ukwenza lokho, ngombana angicabangi kobanyana msebenzi ongangingenisela imali.

Ngifunde kobanyana ngiyakghona ukwenza izinto lokha nangigandelelekileko, ngombana umdlalo lo engiwudlalako, uyangikatelela kobanyana ngiphendule msinya imibuzo, begodu ngicabange msinya ukuze ngikwazi ukuthola iinsombululo.

Nange kwenzeka bonyana umsebenzi wami wokuzilibazisa uphele, ihliziyo yami ingaba buhlungu khulu, ngombana ngifunde okunengi ngawo wona lomsebenzi begodi ngiyawuthanda.

Umsebenzi othandwa khulu wokulibazisa ngapha ngekhaya kudlala ibholo, ngombana lo msebenzi othanda nguwo woke umuntu begodu ulula nomzimba.

Iye, baqinisile nabathi umdlalo wokuzilibazisa ukhandela ubujamo bokugandeleleka., ngombana kesinye isikhathi nawugandelelekileko, nawungakhamba uyokudlala umdlalo wakho wokuzilibazisa, ugcina sewukhohlwa kobanyana kunento ebegade ucabanga ngayo ekugandelela umkhumbulo.

Izinto iinsetjenziswa engizitlhogako, ukukwenza bona umsebenzi wami wokuzilibazisa ube yipumelelo, ngitlhoga umaliledinini begodi ngitlhoga nedatha.

Umsebenzi wokuzilibazisa engingawukhombela umngani wami ngewokudlala ibholo, ngombana loyo awusizi ukuzilibazisa kwaphela begodu uvocavoca nomzimba.

Umsebenzi engingawukhombela umngani wami ngewokudlala ibholo, ngombana wona awulibazisi ingqondo kwaphela kodwana uvocavoca nomzimba, umzimbakho uyaluleka.

Amarhwebo la asakhulako azuza ngokobanyana bathola isekelo elinengi begodu bathola bathola nabantu abazobachasa ngekweemali.

Abantu bakghona ukuthola umsebenzi ngokuthengisa izinto, abanye bazithengisela ukudla, abanye bayabahira njengama-security.

Kwaba nabantu abanengi abaqatjhwako, kobanyana bazokusiza ukukulumaga abanye bebathengisa.

Ebegade siyivuma ngile ethi, Niyabasa na hayi asibasabi siyabafuna.

Ngile ethi, hayi asibasabi siyabafuna umntwana usuke akhuthala akhumbula kobanyana kumele awuthumbe lomdlalo.

Iye, mdlalo webholo erarhwako.

Ngicabanga kobanyana kumele bakujwayele amakhulu basesebancani lokho kuzobenza kobanyana bangabi nekinga lokha nasele babakhulu.

Ngicabanga bonyana ingafakwa eenkolweni ngombana kumele sikhumbule ukuthi kunabanye abentwana abayithandako lomdlalo wokweqa intambo begodu bayawukghona.

Ngicabanga bonyana kumele itlolwe phasi lokho kuzokwenza bonyana laba abangayaziko bangafunda incwadi leyo bese bazifundise wona. Lokho kuzokusiza ngombana angekhe umdlalo loyo watjhabalala.

Imidlalo yendabuko midlalo ebegade idlalwa ngeenkhathi zakade.

Iqakathekile ngombana izokukhumbuza begodu izokuvezela abantwana banamhlanje kobanyana kade abobamkhulu nabogogo babo kade badlala imidlalo eminjani begodu abantwana angekhe balahlekelwa yimvelaphi yabo.

Midlalo yamabhlege begodu neenketo.

Ibahlanganisa ngokobanyana bakhumbula labavela khona begodu bayajabula.

Ilutjha lifunda ngeemvelaphi yabo.

Kumele kufundiswe ngombana abantwana bazokwazi ukobanyana bavelaphi begodu bazokwazi nemidlalo le begade idlalwa kade.

Ihluke ngokobanyana yakade yabe inganazo izinto ezinengi ezithengwako bebazenzela zona bese yanamhlanjesi izinto ezinengi zokudlala niyazithenga eentolo begodu ayisibudisi njengaleya yakade.

Iye ingadlalwa ngombana lokho kungabamnandi khulu kungaveza kobanyana abantwana banamhlanjesi bayithathela ehloko imidlalo yendabuko.

Ikusiza ngokobanyana midlalo efuna bonyana udlale ugijime begodu ubenamandla.

Mina ngokubona kwami ayikho indima edlalwa babantu abadala ngombana sebayabalise abantwana bamalanga la badlale imidlalo yabo yesimanjemanje.

Mthetho kobanyana nakuthiwa jama kumele ujame wangajami nguwe ozokwenza umdlalo ozokuthoma phasi.

Nangapha ngekhaya basayithathela phasi kodwana ngicabanga kobanyana abanye akusikuthi bayithathela phasi kungombana abanalo ilwazi elaneleko.

Iye ukhona ngu-Caster Semenya u-Caster Semenya unjingile ngokugijima nje kwaphela.

Mina ngicabanga kobanyana nabantu banamhlanjesi iyabafanela ngombana bazokufunda izinto ezinengi ngayo le imidlalo.

Ngicabanga kobanyana ayithuthuki ngombana abantu abanengi abanalo ilwazi elaneleko ngayo le imidlalo.

Ngicabanga kobanyana ukutlhayela kwemali ngenye yamabanga enza kobanyana amatatawu angabimanengi emphakathini begodu okhunye kutlhogeka kwelwazi elaneleko ngayo leyo imidlalo

Iye lokho kunomthelela ngombanyana kwesinye isikhathi lona lelo indumba liduma ephumako nawuqeda ukudlala intonga. Lingagcina sele lihlafisa ipilo yakho uthola sele ukhamba abodorhodera ukungena uphume eembhedlela.

Mina umdlalo wesintu bakagade ngiyikutani kiwo yintambo lo abawubiza ngokuthi yigqubsi kanye neenketo.

Ngicabanga kobanyana ngurhulumende bese nakaqedako akghone ukubasekela ngokweemali.

Ifuze ibekwe babantu abalawula umthetho webholo ngombana nayo iwela ngaphasi kwezemidlalo.

Ngingathanda kobanyana wakhiwe eSewula Afrika ngombana le midlalo ebegade idlalwa khulu enarheni yangekhethu.

Ngicabanga kobanyana benziwa kutlhayelelwa kwelwazi ngombana ukuthi umuntu ukhulelephi akutjho litho lokho. Umuntu ilwazi uyithola kungakhathaleki bonyana ukhulelephi.